Ee ke mohopolo o motle hobane banyana ba dilemo tse holeshome le metso e robedi, ba se ba tseba ntho tse ngata ka bophelo ebile e se ba se ba hodule mmeleng. E ka ba bona ha ba hola hantle dikelellong, empa mmele ya bona e se e hodile. Ebile ba se ba ba tseba dintho tse ngata tse ka tshwanang le botho, lo le ho robalana le ho o buisana le le motho wa monna, le hore ba tswe malapeng a bone, ba yo dula le batho ba banna. Ka hoo ho tlamehile ba tsebe ka dithuto tsa ka tsa ho rera lelapa.

Ke ile ka ya kliniking, ke kula haholoholo ebile ke se maemong a lokileng. Ha ke fihla mole ka fihla ka dula, ke dutse di ira tse ngata. E ne e le hona ba nthusang ha ba qeta ho ja dijo tsa bona tsa motshehare. Esale ke ile hoseng ebile ha ha monate hore o ye kliniking, hobane he nkebe re na le monyetla kaofela rona ne ne ne re kekebe ra ya kliniking. Ne re tla ikela ngakeng, e leng hore re e patala ka tjhelete ya rona. Empa ha se mang le mang ya kgonang ho patala baoki kapa ho ya kliniking e patalwang.

Haebaneng ke ne ke kgona ke ne ke tla hahela nkgono wa ka le ntate moholo wa ka ntlo e kgolo ke ba lokisetse ntlo. Ke hore ba se ke ba hloka letho. Kore ke ba tshware jwalo ka dikgosi le kgosihadi ba se ke be ba hloka letho maphelong a bone. Ba ntho enngwe le enngwe e ba e hlokang e be e le hore kea kgona ho ba etsetsa. Kea bona batho ba etsetsa ba batsofe ba ba malapeng a bona. Le nna kea lakatsa hore ke ba etsetse haebaneng ke ne ke santsana le bone, empa hona tje ha ke sa na, ha ke sa na, ha ho sa na batsofe lapeng leso.

Matsholo a etswang ke mmuso le mekgatlo e meng e ikemetseng e amanang le bophelo ba banna, ke hore ba tlameha ba dule fatshe le batho ba banna ba ba ba rute haholoholo ka tsa bophelo. Le dintho tse e leng hore di a ba ama, hobane ntho tse ngata di ke ntho tse e leng hore di ama batho ba banna, ba tlameha hore ba ba ba bontshe hore boemo ba lefa boemo ba bophelo bo tshwaruwa jwang, ebile o bo .

Dipetlele le di-clinic tsa private di fana ka di tshebeletso tsa maemo o phahameng haholo. Ke ka hobane wa wa ba patala hore ba o fe thuso eo oe hlokang, le hore o kgone ho fumana se seng le se seng seo o se hlokang. Ka hoo ba tla o etsetsa dijo tse leng hore di rothisa mathe, ebile bao fe le boitshwaro bo e leng hore wa bohloka ke boitshwaro bo leng hore o tlameha o bo fumane. Hobane o tloha o ba patetse tjhelete hore ba kgone ho etsetsa ntho tseo.

Ne ke sa bone ho na le pheto ya hore re tsamaye re lo re lo hlahbella di-booster shot hobane, o no so hlabile habedi, o hlabetse COVID-19. Di-booster shot ke hore ne ke bona e ka ba batla ho re bolaya kore ha ba sa batla hore re phele. Ho thusang hobane hona tje COVID-19 ha ho sa bua ka yona haholo hakalo ba ile ba qobella batho ba penyelletsa batho maboteng hore ba ha ba sa hlabe ba tla lahlehelwa ke mesebetsi. Ba lahlehelwa ke ntho tse nang le tsona, empa e ntse etsahala ntho eo. Le hae baneng ba ne ba ntse ba hlabile, ba hlabile le tsona di-booster tseo, ebile ba ne ba hlabile tsone di-booster tseo ba kutsi ho feta ha ne ntse ba hlabile vaccine e ne ele yona e le jwalo.

Re ke re lebale hore le bone batho ba bo ntate ba na le mafu a tshwanang le dikankere. Ka hoo Movember awareness campaign e thusa ka ho qoqokoletsa banna hore ha se bofelo ba lefatshe, ebile ba kuta ditedu ba ba di ditedu tsa bone. Ho etsa awareness ya hore ha ba lebala hore ho na le banna ba nang le bofokodi, ba kulang ba nang le bolwetse ba kankere le malwetse a mang. Ke hore ntho e e e bonahala jwalo ka ho ithuta ka kankere haholo.

Ke bona eka ba dithibela peledi di tholahala dipetleleng le di-clinic-ing. Hobane ho na le ba ba di latang clinic-ing, ho na le ba di latang dipetlele. Ka hoo ke bona eka dia fumaneha kae kapa kae, ho sa kgathalatsehe hore oe o di fumana clinic-ing kapa o di fumana dipetlele. Hobane nako e ngata ha o sa di fumane clinic-ing ba tla o romela sepetlele. Sepetlele haebaneng dia fumaneha ba ofa, ha o sa di fumane sepetlele le bona ba tla romela clinic-ing hore o o di late teng.

Bo sa foleng. Ehlile ba tlamehile o fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle hobane, e tloha e se maikemisetso a bona hore ba skebe ba ba le bophelo bo le boemo boo hape bo bosa foleng. Ba tlameha le bona hore ba phele maphelo a tshwanang le a ba bang. Ba tlamehile hore ba etse dintho tse leng hore batho ba bang ba . Ha wa tlameha hore ba kgetholliwe hobane bone boemo ba bone ba bophelo ha se bophelo . Empa tlamehe tlamehe ebe ekare le bone ba phela jwalo ka motho e mong le mong ya nang le boemo bo bo hantle.

Batho ba baholo ba hloka dintho tse ngata haholo maphelong a bona. Sa ya ho qala ke hore ba ka qala ba ba isetsa meriana ya bone e ba e latang di-clinic-ing. Bakeng tsa hore ba tsohe hoseng ba ilo fola di-clinic-ing, kapo ba jwetsuwe hore ba tle ka nako e efe. Nako e ngata o fumana hore batho ba baholo ha ba itekanela hantle ene ebile ha ho na le motho a ka mo latela meriana ya hae hae clinic-ing. Ka hoo ba tlamehe hore ba ba etsetse hore ba fumane meriana e tlo tlisiwang ka tlung ho bone, ebile ba netefatse le hore ba enwa meriana eo ya bona.

E sale re fihlile hoseng re emetse thuso mona clinic-ing, re fihlile hoseng ka hora ya bosupa. Ebile re santsane re e me, re batla ho tseba hore ho etsahalang. Ebile re tla tsamaya re thotse re fumane e leng hore ra e batla. Re kopa le re fe di ntlha ka botlalo. Le re jwetse hore ha o le tje ho etsuwa jwang.

Batho ba ba bangata ba iphumana ba se ba senyehile difahleho, kampo ba kula boemong sa lokang. Hobane o bona motho a sebedisa ntho e itseng o itjwetsa hore le yene e tla mo tshwara hantle. E be le hore yene ha e mo tshware hantle, e me etsa hore a kule a be le malwetsi a fapaneng. Kampo letlalo la hae le fetohe le be lebe le ska pheta le ba letle, hobane o tlo ha a bone ka mokgwa o motho ene e mo tshwara ka teng. Ha se ntho e lokileng eo.